Imidlalo ibalulekile kodwa kuyafuneka kujongwe ukuthi kudlalwa phi njani nobani. Abantu abadlalisayo nabo kufuneka baqondwe imvelaphi yabo ukuze banga endaphi behlukumeza abadlali abo. Zona imidlalo inako ukululeka ingqondo nomzimba nokuqondisa iinto ezithile, ususa abantu ebundlobongeleni.

Inkulu kakhulu kuba baba ngabazali, ikwangabo abaqwalasela iinto ezinintsi nababona iinto izakhono ezibalulekileyo ezingaphumelelisa umntu.

NguTikTok kuba akunyanzelekanga ndithini, ndiyabukela ndidlule uba ndiyadlula, ndifake umnwe ubhontsi ndidlule.

Leyo yimpumelelo esingasoze siyibale kuba asizange siphinde sibe nayo enye. Yayibonisa ukuqina kwesizwe sethu nokubumbana kwaso. Kwaye ukuthi kungaphinda kubekho abadlali abafana nabaya belaa zinga sasinalo kungakuhle kakhulu, kuba ke ilizwe lethu kwimidlalo liyadibana libumbane lithethe ngazwinye.

NguSiya Kolisi ngendlela adlala ngayo, akanakhethululo kodwa wenza umsebenzi wakhe ngokuncomekayo.

Ndithanda iintombi zaphesheya kolwandle, iintombi ezingamawele.

Kukubaleka ahambe ayodlala imidlalo ukuze umzimba woluleke. Nokuhlala endlini ubukele ifowuni kuneziqhamo ezingezizo kuba kaloku uyadinwa nodinwa, nakhona i-cyberbullying iqala apho.

wePirates, umntana omncinci owenza kakuhle umsebenzi wakhe ngokuzimisela. And ubonakala eqeqeshekile ngoba uyayazi into ayifunayo akasenasiphithiphithi, ngoba intlonipho anayo iyabonakala uba isuka kude.

Ewe, ungenelelo kwezemidlalo lungaba lihle kakhulu kwaye ukuba kungabakho amabhaso arhalelekayo ndiyaqonda wonke umntu angafuna ungena.

kakhulu kuxinzelelo lwengqondo kuba kaloku okokuqala uba phandle emoyeni ingqondo iqale ucinga ngendlela engeyiyo. Noko ke ixesha elinintsi abantu abadandathekileyo ngengqondo abakuthandi udibana nabantu, lelaa xesha ke ngoku bazawuthi xa beye kwezemidlalo badibane nabantu bakwazi ukuthi bakhe bathethe babone ngendlela engafaniyo nayizolo.

Inalo kakhulu kuba kaloku abakhethi badlali angabo. Kwakhona kunoxinzelelo olukhulu kumqeqeshi, wenza intando yeqela elikhulu yokuthi uba bafuna lona bawufaka yena noba akekho semgangathweni wokudlala. Kwaye kufuneka sijonge indlela ebesisenza ngayo ekuqaleni.

Uqala ngoqinisekisa uneakhawunti kwaye uneminyaka elishumi elinethoba, uyakwazi ubhala, uyazi into ofuna uthetha ngayo, itopiki ozawuhlala phezu kwayo ukuze wakhe ubuhlobo nabantu wandule ke ngoku uqalise.

Makajonge aba sebekhona sebenabalandeli abanintsi, sebekuwo lo mkakha ukuthi baqale njani. Kuqalwa kancinci kwinto yonke, uqala ubekelele ufuna abalandeli ukuze uzokwazi uba nabantu abaza kumamela. Kwakhona ujonge iitopiki abantu abazithandayo kakhulu.

Yeza nemisebenzi yethutyana, yanceda abanye abantu baqalise ushishina ngoba babecinga ukuthi baza kwenza njani, kodwa yashiya ithemba lokuthi ilizwe lona xa linozimisela lingakwazi ukwenza kwenzeke.

Lucas Radebe kuba wangena kwezemidlalo waphuma, usaphumelele nangoku kwaye usayibambile.

UMakhaya Ntini wadlala ibhola entle wadibanisa isizwe, kuba umdlalo lo wona ubingumdlalo wabaluhlanga oluthile kodwa ke saqala udibana njengesizwe kwawufika yena.

YiFIFA kuba ineetim zebhola ozithandayo, uyakhetha udlale ngabadlali obafunayo.